Ke nahana hore mekgwa e sebediswang hona jwale nakong ya pelehi, e ntle haholo ha e bapiswa le ya mehleng ya kgale. Mme sena se bakwa ke tswelopele ya technology, ho laola bohloko jwalo ka dipilisi le kutlwisiso e molemo ya bophelo bo botle ba bakhatjhane.

Sena se bohlokwa haholo hobane o le motho o keke wa phela ntle le tsebo ya boemo ba bophelo ba hao. Ka ho etsa jwalo, o itumella ho fumana tlhokomelo ya bophelo. Ho fumana tlhokomelo ya bophelo bo botle ke ha bohlokwa hobane ho kgothaletsa phekolo ya mafu, ho tshehetsa bophelo bo botle ka kelello, mme ho tlatsetsa boemong bo phahameng ba bophelo.

Dumela, ke motswadi mme ke utlwile hore bana ba rutwa ka thobalano sekolong. Ke hanana le sena hobane se kgothaletsa thobalano hara bana. E ruta ho ntsha mpa le dithibela pelehi. Ke kgothaletsa dikamano tsa botona le botshehadi hara dithaka. Ka mantswe a mang, re re ho bana ba tlameha ho etsa thobalano. Kene ke emetse hore ngwana wa ka a fihle dilemong tse nepahetseng mme ke tla ba le puisano eo le yena. Ke kopa hore sekolo se emise taba ya mofuta ona hanghang. Ke a leboha.

Ke ananela ditletlebo tsa lona. Le ha hole jwalo, le lokela ho utlwisisa hore rona jwalo ka di-paramedic ha rena basebetsi ba bangata. Hangata re sebetsana le maemo a tshohanyetso a behang bophelo ba motho kotsing, moo thuso ya rona e hlokahalang haholo. Re kopa tshwarelo ka tshitiso ena, mme re tshepisa ho etsa betere nakong e tlang.

Ditleliniki tse tsamayang di fana ka tlhokomelo ya bophelo e fumanehang ha bonolo. Ho sebetsana le mathata a kang dipalangwang tse fokolang, ditshitiso tsa ditjhelete le ho itshehla thajana ho thibelang baahi ba mekhukhu ho fumana ditleliniki. Mokgwa ona o lebedisitsweng ho thusa ho fokotsa, ho se lekane ha bophelo bo botle le ho ntlafatsa bophelo bo botle ka kakaretso metseng ena e sa bolokehang. Le ha ho le jwalo, ha eba ditleliniki tse tsamayang di se haufi le mekhukhu, ha hona thuso ho bona hobane hona le tlhokahalo e ntseng e eketseha ya ditleliniki dibakeng tseo.

Ho bula sekolo sa lebollo o tlameha ho sheba marangrang a rarahaneng a bophelo bo botle le melawana ya balaodi ba setso. Tshebetso ena e kenyelletsa ho fumana tumello ho tswa ho balaodi ba setso ba amanang, ba amehang, masepala le batswadi bakeng sa bana. Ha mmoho le ho bontsha boiphihlelo le mabapi le ho tshwara dikolo tsa thuto ya lebollo. Ditlhoko tsa bongaka di kenyelletsa dihlahlobo tsa bongaka pele ho lebollo le ho netefatsa ho latela melao ya bophelo bo botle le polokeho. Ho boetse hona le ditekanyetso tseo o tlamehang ho di latela. Mohlala, dintho tse kang disebediswa le ho thibela dikokwanahloko.

Hona le lefu le sa foleng leo ke le tsebang, eleng lefu la tswekere kapa diabetes. Lefu lena la tswekere ke boemo bo etsahalang ha tswekere ya mmele, glucose e phahame haholo. E hlaha ha manyeme a hao a sa hlahise insulin e lekanang kapa hohang. Kapa ha mmele wa hao o sa arabele ditlamorao tsa insulin hantle. Lefu la tswekere le ama batho ba dilemo tsohle. Mefuta e mengata ya lefu la tswekere ke e sa foleng ya bophelo bohle. Mme mefuta yohle e ka laoleha ka meriana kapa diphethoho tsa mokgwa wa bophelo.

Ke ntse ke leka ho le letsetsa mabapi le kotsi e etsahetseng haufi le lehae la ka. Ke hobaneng ha le sa arabe di-call tsa ka? Ke hobaneng ha le re, re le letsetse empa ha hona le emergency ha le arabe di-phone? Sena ha sena bokgoni ho lona ebile ha sena tsebo hobane bophelo ba batho bo kotsing.

Mang kapa mang a kileng a sebetsa lefapheng la tshohanyetso la sepetlele o tla tseba hore mafelo a beke ke nako e phethahaneng ka ho fetisisa bekeng. Qalong, batho ba bangata ba Afrika Borwa ba ya ho nwa ka Labohlano le Moqebelo mantsibuya. Sena se baka dikotsi ha mmoho le dikotsi tsa dintwa le diketsahalo tse ding tse susumetswang ke tahi. Ka ha batho ba thabela mafelo a beke a bona, ba sa sebetse le ho tswa le motshehare. Ho boetse hona le menyetla e mengata ya hore mefuta e meng ya dikotsi e hlahe. Moo motho ya hlokofaleditsweng a qetellang a le lefapheng la tshohanyetso la sepetlele bakeng sa phekolo e potlakileng. Hangata mafelo a beke a bolela dinako tse phathahanang, phethahaneng bakeng sa basebetsi ba lefapha la tshohanyetso. Sena se ka lebisa dihora tse telele le ho dula o sebetsana le maemo a se thabetseng, ho kopanyeletsa le batho ba tahilweng.

Ntate ke bona ekare ke re meme batho ka mona hae ho nkgono. Mohlomong re ka qala soup kitchen hore nkgono a kopane le batho ba bang. Hopola o kile a sebetsa le setjhaba haholo. Ka hoo, sena se ka mo thusa ka ha o dula a hloname.

Baahi ba mahaeng ba tobane le ditshitiso tse ngata tsa ho fumana ditshebeletso tsa bophelo bo botle. Ho kenyelletsa ho itshehla thajana, mathata a dipalangwang, boteng bo fokolang ba bafani, mathata a ditjhelete le ho fokotseha ha tsebo ya bophelo bo botle. Dintlha tsena di kenya letsoho phapanong ya bophelo dipakeng tsa dibaka tsa mahaeng le ditoropong. Eleng se lebisang ho sephetho se futsanehileng sa bophelo bo botle.

Ho bohlokwa hore baimana ba ye tleliniking, ke ya mme le lesea le so tswalwe. Maeto ana a dumela dingaka hore ba behe boimana leihlo ho tseba mathata a ka bang teng ka pele le ho fana ka mehato e hlokahalang.

Mehleng ya kgale banna bane ba rutuwa hore ba tshwanetse hoba matla. Ene ele puo ya hore le ka mohla ha ba lokela ho lla. Bane ba bona ho lla ele ntho ya ho fokola, empa ke batla ho fetola tsohle tseo. Kene ke tla qala ka ho fana ka temoso mabapi le bophelo bo botle ba kelello ba banna. Sena se tla thusa haholo.

Dumelang setjhaba. Ke bitsitse bohle ka mona mabapi le taba eo renang le yona, metsi le motlakase. Rena le maqheku a dulang malapeng a rona, a nwang dipidisi. Ho bolelang hore metsi a bohlokwa. Baholo bona ba hloka motlakase hobane ba bang ba itshetlehile ka metjhini bakeng sa ho hema, ba bang ba itshetlehile ka motjheso bakeng sa masapo a bona. Re kopa, ke kopa hore re tle re eme re bontshe bonngwe. Ke a leboha.

Banna ha ba rate ho bua ka dintho, ba kwala dintho ka hare ho bona, ha ba rate ho bontsha maikutlo. Ka hoo ele mokgwa wa ho ithusa, ba atisa ho nwa. Bana le maikutlo a fosahetseng a hore ba hloka fela biri le kwae ho rarolla mathata a bona. Ke ka hona dipalopalo tse phahameng tsa banna, di bontsha hore banna ke dinotahi le ditsubi.

Ntho fela e lokelang ho etswa ke ho tlaleha shopo eo ho mapolesa a sebaka seo.

Ee, ke tshehetsa lenaneho lena ka botlalo. Ke dumela hore sena se kwetlisa bana ka ho lema. Sena se etsa hore ba tsebe hore ba ka se lape hosane. Sena se ka boela sa lebisa dikgwebo tse ngata nakong e tlang. Bona bana ba ithutileng ho lema kajeno, ke bona ba tla hola hosane, ba rekise meroho.